Yebo, izindleko eziphakeme zemithi ziyisizathu esibalulekile esenza abantu baqhubeke besebenzisa amakhambi endabuko nawendabuko, ikakhulukazi ezifundeni lapho kufinyelela imithi evamile ukulinganiselwe noma kubiza. Ukuthengeka kuvame kucashunwa njengesici esiyinhloko esishayela ukusetshenziswa kwemithi yendabuko, njengoba ngokuvamile kubhekwa njengokufinyeleleka kakhudlwana futhi kushibile kunemithi kadokotela.

Engingakwenza uku-advise-a isiguli ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ayenze i-circumcision. Okokuqala kubalulekile ngokuphila kwakhe ngazi i-HIV itholakala mangabe umuntu wesilisa akazange ayisike ijwabu. So, ukuze akwazi ukuzivikela nokuvikela umuntu athandana naye ukuyisusa leyo nto leyo kwehlisa amathuba okuthi umuntu abe ne-HIV.

Sinendawo yokunakekela asebekhulile endaweni yethu lapho abadala bethu bangahlala khona noma babe nabantu abeza emzini wabo bezosiza ngokuhlanza nangokupheka. Banenketho yokuthi bahlale kuleyo ndawo lapho kunabanakekeli khona amahora angama-twenty-four ukusiza esebekhulile noma kungaba nomuntu ozayo izikhathi ezimbalwa ngesonto ezosiza ngokuhlanza nokupheka.

Ukuhlolwa kusenesikhathi kusiza ekuboneni noma ngubani othintene nabantu abathelelekile ukuze nabo belashwe ngokushesha. Lokhu kusiza ekuvimbeleni ukusabalala futhi kuqinisekisa ukuthi abantu abaningi bavikelekile kukho.

Nakuba izindlela eziningi zanamuhla zokuvimbela inzalo zenzelwe abesifazane, amadoda ngokuvamile anezinketho ezimbili, amakhondomu noma ukuhlinzwa nge-vasectomy. Amadoda angafundiswa kabanzi mayelana nokuhlinzwa nge-vasectomy, njengoba kubonakala sengathi awatholanga imfundo eyanele. Ngakho futhi lokhu kungasiza amadoda athi awafuni izingane ukuba azivimbele ukuba abe nomntwana.

Uhulumeni nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni, ama-NGO, bangabasiza abesifazane ezindaweni zasemakhaya ngezinsizakalo zezempilo zokuzala ngokuthuthukisa ukufinyelela olwazini nasezinsizakalweni nangokubheka izithiyo zokunakekelwa. Thuthukisa ukufinyelela olwazini nasezinsizakalweni, nikeza ulwazi ngesikhathi esifanele. Ohulumeni banganikeza abesifazane basemaphandleni ulwazi olokuthi ngesikhathi mayelana nempilo yokuzala.

Abaphilisi bendabuko bangathuthukisa izinsikalo zokunakekelwa kweziguli njengoba benolwazi olujulile lwangaphakathi ngezidingo ezingokomoya zeziguli kanye nokuqhwashisa ngemikhuba yamasiko ehlobeni nokugula. Ukufa, ukufa kanye nokushonelwa futhi njengoba bethi amakhanda amabili angcono kunelinye, bobabili abaphilisi bahlangana ukuze bathole izixazululo zezinkinga ezithile.

Sawubona dadewethu, ngikhathazekile kakhulu ngezimo zokuphila kukagogo wethu. Imali yakhe yempenishine ayanele ukuthenga ukudla kanye nokukhokhela imithi yakhe. Ngezinye izikhathi uhamba izinsuku ezimbalwa ngaphandle kwemithi yakhe, okungalungile empilweni yakhe. Bengiphakamisa ukuthi sinikele ngemali ethile ukuze sithenge ukudla kwakhe, khona-ke angasebenzisa imali yempenishini ukuthenga imithi yakhe.